Ke akanya gore ba puso ba ka tlisa di mobile clinics ba thuse bagodi mo tikologong ka go fapa fapana ka matsatsi a rileng gore ba kgone go fumana pholo.

Go botlhokwa bagodi ba tlhokomele ke ba lelapa la bone ka gore ba ikutlwa baratwa go bafa kutlwano le botsalano.

Batho ba lebeletse gore, batsofe ba tlhokomelwa ke ba lelapa ka tlotlo, ba seke ba latlhegelwa ke seriti.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di ruta tlotlo, boikarabelo, le tlhokomelo ya batsofe, ka jalo maikutlo a rona ka go ba tsaya le go ba tlhokomela. wa kitso ba tshwanetseng tlhokomelo e e kgethegileng.

le setšhaba di tshwanetse go fa batsofe lorato, tlhokomelo, le tlotlo mo ditsong tse dingwe. Lelapa le tseya boikarabelo jotlhe, setšhaba se tsenya letsogo fela.

Bagodi ba tlhokomelwa mafelong a jaaka old age homes, hospices le Day care centres. Ba fiwa dijo, tlhokomelo ya botsogo, boithabiso le pabalesego. Ditirelo tse dingwe di a duelwa, tse dingwe ke tsa mahala go ya ka maemo.

Mo lefelong la me fa go na le mogodi yo o tlhokang tlhokomelo, ba ka thusiwa ke home based care centers, kgotsa community care givers. Ditirelo tse ba di fang di akaretsa go ba thusa ka dijo, le go ba fa meriana, le go ba fa kgomotso. Ditirelo tse dingwe di duelelwa ke puso ka social development, tse dingwe di tla ka thuso ya . Go tshwanetse go kwadisiwa ditirelo tseno ka ngwaga gore bagodi ba tswelele ba newe tlhokomelo e e maleba.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso e a thusa ka di phenšene le mafelo a tlhokomelo. E ka tokafadiwa ka go oketsa ditirelo go ruta badiri ka tlhokomelo ya bagodi.

Phenšene ya puso e thusa batsofe go phela botshelo jo bo botoka ka go bafa madi a mantlwana a ba tshegetsang mo dijong le kalafi ya pholo.

E ya kwa sassa o tla tsa foromo ya kopo o ise le ID ya gago, setefikeiti sa botsalo, le dipampiri tse di bontshang gore ga o dire kgotsa go amogela madi a mannye, ba tla sekaseka kopo ya gago.

E fokotsa morwalo wa madi mo lelapeng le mo batlhokomeding ka gore e thusa go duela dijo le kalafi le ditlhoko tsa bone.

Motho o simolola go amogela phenšene go tloga ka dingwaga tse di ka nnang sixty, dingwaga tse o di tlhophiwa ka ntlha ya botsofe jo bo tlwaelegileng le go fokotsa ga bokgoni jwa go direla madi.

Ke nnete gore batshameki ba bangwe ba go ya dipetlele ka lebaka la tlhaelo ya madi. Re ka thusa ka go rulaganya di dipalangwa tsa mahala, tsa puso kgotsa go rulaganya gore ba thusiwe ke ba lelapa, kgotsa go rulaganya gore ba thusiwe ke ba agelane.

Re ka tlisa ditirelo tsa kalafi gaufi le bona, re bafe di palelo tsa mahala kgotsa go ba etela kwa malapeng a bone ka baoki le dingaka.

Mo ke dulang teng go na le tliliniki e leng gaufi, gape go na le baoki ba ka thusang bosigo.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse tsamayang tsa puso di fitlhele kwa mekhukhung, gore ba lwetsi ba kgone go fumana thuso ka bo gaufi le ba ba senang madi a go fitlhela ditleliniki tsa ko kgole ba kgone go fumana thuso ka nakonyana gaufi le bone.

Ke flu le ditlhaki tsa malwetsi a letlalo, tlhokomelo ya HIV and AIDS, malwetse a bana, malwetse a batsofe, kalafi ya marapo, le dikgobalo tse dingwe.

Ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye ka ntlha ya tlhokego tsa madi le didiriswa. Fa di le kgakala, baagi ba boga ka go palelwa ke go fitlha ka nako mme ba sa bone kalafi ka bonako.

Balwetsi ba tshwanetse go fitlha phakela gore ba kgone go fumana thuso ka bonako. Melato e seng kaela mare telele dikgoreletsi ke go tlhagelela ha badiri le melemo le tlhokomelo.

Batho ba boifa ka lebaka la melato e me telele, tlhokomelo e e sa lekaneng kgotsa maitshwaro a sa siamang a badiri, matsapa ba kopanang le o ne ke o ne a o ka lobaka lo lo leele.

Go fitlhelela ditirelo ka bonako go thusa ka tlhatlhobo ya pele, kalafo ka nako le thuto ya botsogo.

E thusa ka gore basadi ba ba imileng ba fitlhela thuso ka nako tsotlhe le bosigo, ke thuso e kgolo fa ngwana a ka simolola go tla morago ga bosigo.

Go tokafatsa ditirelo tsa kalafi, go thusa ka go tlhatlhoba malwetsi ka nako, go tshwanetse kalafo le go ruta balwetsi ka tlhatlhobo ya malwetsi le tlhokomelo a bone letsatsi le letsatsi.